Ga ke ne ke palama sefofane kgetho la ntlha ke ne ke ikutlwa ke itumetse e bile ke itshetlegile, ka ntlha ya phitlhelelo e ntšha motswako wa go ya godimo le bokete jwa leru ga ke ne ke palama sefofane ga ntlha ke ga ke ne ke ya ko Cape Town ke ne ke e ja nala ke tswa mo Mahikeng ke ya ko Cape Town.

Ke motho yo e leng gore ga ke tshabe go go fo ka jalo ke ka rata go palama sefofane se se tsitsitseng se se phothulogileng, le se se fokotsang tshoganyetso, se se dirang gore boikutlo jwa me bone bo le bonyenyane mo nakong ya phofu.

Yaka e tshwanetse go itlhophela sebaka sa go fofela tsala yaka e tshwanetse go tlhopha motse kgotsa lefelo mo Nigeria le a batlang go le etela jwalo ka Lago's, Abuja, or Port Harbort, sa bobedi o tshwanetse go batla sefofane se se isang kwa Nigeria, sa boraro account-o le ditefo akhaonto ya banka kgotsa karate ya mokitlane credit card e tla tlhokega go reka sefofane, sa bone visa kgotsa dikgopolo tsa borai go tsena Nigeria batho ba ba tswang Botswana ba tshwanetse go kopa visa, sa botlhano go netefatsa difofane le dithulaganyo tsa gage, ka boripana go bona sefofane go reka di dikete go kopa visa le go netefatsa ditlhabololo tsotlhe ke dikarolo tse di botlhokwa tse di tlhokegang.

Tse di molemo go tsamaya ka tsela e theko e kwa tlase dibese di dira gore batho ba kgone go ya tirong sekolong kgotsa mabenkeleng ka madi a kwa tlase, go nna le phitlhelelo e kgolo batho ba ka tsamaya mo mafelong a a farologaneng a toropo ntle le go nna le motlhankedi wa motheo, dilo tse di sa siamang go nna le botlalo le go tlhaela sebaka ka nako e nngwe dibese di tlala thata mme go nna le go tsaya nako e ntsi go fitlha mo lefelong, dikgoreletsi mo tseleng dibese di tsaya tsela tse dingwe tse di kgoreletsang koloi le batho ba ba tsamayang ka tsela eo e tlhokegang.

a theko le ditshenyegelo o tshwanetse go tlhatlhoba gore ka rata e na le madi a lekaneng pele o e dirisa go ka nna le ditshenyegelo tse di oketsegileng fa o tlotla ka ditsela tse di farologaneng online kgotsa mo diphosong tse dingwe, mathata a thekenoloji karata e tshwanetse go tsamaya sentle le metšhini ya dibese fa metšhini e sa tshwane le karata kgotsa e na le phoso o ka sitwa go tsamaya go tlhaela dikgoga kgogano le di ntsho tsa banka fa o dirisa karata e go tlhophapa online kgogakgogano ya internet-e ka tlhoka kgotsa e ka tsenya phoso mo tirelong tsa bank-a.

Tse di dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng, ke boitshwaro jo bo itekanetseng mokgweetsi o tshwanetse gonna tshwanela a se nne le boferefere le boitshwarelo jo bo ikanyegang tsebo le maano a go tsamaisa bese go tsaya maemo a a sireletsegileng mo tseleng go tlhotlheletsa tekatekano mo bathong le go latela melao ya toropo, mokgweetsi o thusa jang mo maitemogelong a sa siamang a go ya tirong go fokotsa kgoreletso le kganano mo tseleng mokgweetsi yo o siameng o dirisa tsebo ya gagwe go tlhama tsamaiso e e boreledi mo dibeseng go dira gore baagi ba ikutlwe ba phothulogile boitshwaro.

Kotsi le mathata a ka iregang, go tlhoka dibese tsa go ya tirong batho ba ba tsamayang ka dibese ba tla tlhoka tsela ya go ya tirong ka nako, go oketsega ga dipalangwa tse di fetang mo tseleng batho ba ka kgatlhega go tsaya dikoloi tse dingwe tse di nang le dipalangwa tse di oketsegileng le go felelwa ke nako, go amega ga batho ba ka latlhegelwa ke nako go tsaya nako e ntsi go fitlha mo tirong kgotsa mo di kopanong, go oketsega ga ditshenyegelo fa batho ba tshwanetse go palama tekesi kgotsa koloi e nngwe go ja madi a kwa godimo.